Ka lekgetho la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse fela ke le mo letsogong ka lebaka la letshogo le go sa tlwaela. Ke ne ke fofela kwa ko mawatleng kwa goneng go le monate ka dipono tse di tswang mo godimo le boitumelo thata le go bona dilo tse ntšha and-e le leeto le le sa lebalesegeng.

Ee, go pagama sefofane ke tiro ya me ka gonne ke rata go bona dinaga tse dišwa le go ithuta ka ditso tse dingwe. Ke ikutlwa ke itumela fa ke le mo sefofaneng jaaka go lebega ke tsamaile mo lefatsheng ka bophara ka nako e e khutshwane mme ke itse batho ba ba tshabang sefofane jaaka tshepo yo a nnang le matshosetsi a go tsoma mmogo le megopolo ya go se tlwaelegile, ba tshaba ka gonne ba na le tshenyo ya botsogo kgotsa ba tshwenyegile ka go tlola kwa godimo. Le fa go ntse jalo, ke dumela gore go kgona go itsholofetsa le go itse ka sefofane go ka thusa go felela tshabo eo. Ke go rotloetsa gore motho a dire dikgato tse di tshwanetseng go itsholofetsa fa a batla go pagama sefofane.

Dibese mo toropong ya me di botlhokwa ka gonne di thusa batho go tsamaya ka bonolo le ka theko e e siameng. Ke rata gore di fitlhelela mo mafelong a kgakala le fa go ntse jalo dibese dingwe di nna dithata go fitlha di tletse mme seno se dira gore batho ba ikutlwe ba kgatlhegile, go tshwanetse ga tokafadiwa tsamaiso ya dibese gore e nne sentle.

Mathata a a tlwaelegileng ke gore karata e e botlhale ga e dirise sentle mo dibeseng tsotlhe. Go na le dikarata tse di sa amogelwang mo dikobo dingwe gape go tlhoka tshwanelo ya go dirisa data kgotsa go tlhoka tshedimosetso e e nepagetseng ka fa karata e e tlhokegang go dira gore go nne thata go e dirisa. Ka dinako dingwe go nna le mathata a botsamaisi jaaka go tsenya khoutu e e sa tshwaneng kgotsa go tlhoka thuso mo tsa morekisi.

Motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ka gonne o tshwanetse go nna le boikarabelo go tshepa batho le go latela melao ya tsela, o tshwanetse go nna le bopelonomi le bokgoni jwa go tsenya kgotsa mo bathong ba ba tsamayang le ene. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng a tirong ka go netefatsa gore batho ba fitlha kwa mafelong a bone ka nako, ba tsamaya ka polokego le go thusa go tsamaisa tiro ya dibese sentle, ba thusa go fokotsa dikotsi le go tokafatsa botshelo jwa batho mo toropong.

Tsala ya me, fa o batla go ya Nigeria ka sefofane o tshwanetse go latela dikgato tse di latelang, mo nageng ya rona fa o tswa reka tekete, e tukisetse tsela, boemela fofane o check e in security check passport control wa palama kwa nageng jara ya fa o fitlhe irrigation baggage claim, customs tsela ya go tswa, tseo ke tse o tshwanetseng o di lebelele.